Dibanka di sekaseka dikopo tsa dikarata tsa sekoloto go ikaegile ka dintlha di le mmalwa tsa botlhokwa, go akaretsa le jaaka letseno la mokopi, histori ya sekoloto, di le dipe.

Akanya ka dilo tse di jaaka maduo a gago a sekoloto, tsela e o dirisang madi ka yone le mofuta wa dituelo kgotsa di-bonus-e tse o di batlang fa o tlhopha karata ya sekoloto. Tlhatlhoba dikarata tsa mokitlane go ya ka ditefiso tsa tsona tsa selemo le selemo, mananeo a meputso, dikelo tsa morokotso le ditumalano dife kapa dife tsa matseno.

Akanya ka dilo tse di jaaka maduo a gago a sekoloto, tsela e o dirisang madi ka yona le mofuta wa dituelo kgotsa di-bonus-e tse o di batlang fa o tlhopa karata ya sekoloto. Tlhatlhoba dikarata tsa mokitlane go ya ka ditefiso tsa tsona tsa selemo le selemo, mananeo a meputso, dikelo tsa morokotso le ditumelo di fe.

Atlegileng ya dikarata ya sekoloto e ikaegile ka go nna le histori e e siameng ya sekoloto le maduo a kwa godimo a sekoloto. Di na le tlhotlheletso e kgolo mo melelwaneng ya sekoloto sa baadimisi. Dikelo tsa morokotso le mekgwa ya go amogela le fa maduo a kwa tlase a sekoloto a ka dira gore o ganwe kgotsa o seka o a gogela, maduo a kwa godimo a tokafatsa kgonagalo ya gore o amogelwe mme gantsi a felela ka gore o amogelwe botoka.

Fa dibanka di dira tshweetso ya gore a di amogele kopo ya sekoloto, di akanyetsa dilo di le mmalwa tse di botlhokwa tse di jaaka tshekatsheko ya dikotsi ka kakaretso tsa moadimiwa, lotseno, selekanyo sa dikoloto le histori ya sekoloto. Gantsi selekanyo sa motheo sa banka le kotsi e moadimi a e lemogang e ka nna dinako tse dingwe e emelwang e leng go anama go go kwa godimo ga selekanyo sa motheo, di kopanngwa go bona gore morokotso o tla bona bokae.

Ka nnete overdraft e neelana ka dikadimo tsa nako e khutshwane go dira gore go nne le diphatlha tsa madi tse di sa lebelelwang. Le fa go ntsha madi a mantsi go na le ditshenyegelo tse di amanang le tsone le dituelo tsa morokotso, e ka nna sediriswa se se thusang madi. Banka e tlamela ka sediriswa sa go ntsha madi a mantsi ka tekanyetso e e tlhalositsweng fa account-o e bulwa.

Fa o dirisa madi a mantsi go feta a o nang le one mo akhaontong ya gago ya banka, o duedisiwa dituediso tsa go ntsha madi a mantsi, ditefiso tsa go ntsha madi go feta selekanyo, ditefiso tsa matlole a a sa lekaneng mme gongwe le dituelo tse dingwe fa banka e ka akaretsa go ntsha madi go feta selekanyo ka akhaonto e golagantsweng ke dituelo tse di tlwaelesegileng tse di amanang le go ntsha madi go feta selekano. Go botlhokwa go nna o lebile balance ya akhaonto ya gago go dirisa didiriswa tsa go dira ditekanyetso, go akanya ka tshireletso ya go ntsha madi a mantsi le go golaganya diakhaonto gore o kgone go thibela mathata.

Fa banka ya gago e itsise tsa sekoloto ka account-o e e sa dueleng, le tuediso ya go ntsha madi a mantsi e ka ama maduo a gago a sekoloto. Tlhagisa setlhangwa ka tsela ya sethekeniki le ya borutegi. Mokgwa wa premium-o o o siametseng ditlhamo le dipampiri tsa patlisiso, le dipego tsa patlisiso, ditshitshinyo tsa patlisiso.

Ka ntlha ya go feto-fetoga le maemo ga dituelo tse dikarata tsa sekolo di di nayang batho ba ba ditlhopha gangwe le gape, go na le dikadimo tsa motho ka namana. Go na le go amogela madi otlhe a gago ka nako e le nngwe ka dikadimo ya gago, o ka dirisa bontsi kgotsa bonnye jwa sekoloto sa gago se se leng teng ka fa o ratang ka teng, o ka duela madi otlhe mme wa a dirisa ka tsela e o ratang ka yone.

Oka nna wa duela go feta ka fa o ratang go duela ka teng ka ntlha ya go dirisa karata ya gago fa o sa itse ka dituediso le dikelo tsa morokotso. Ka sekai, fa madi a a neilweng pele ga nako a na le ditshenyegelo tse di kwa godimo, o ka tsietsa ka gore o seka wa a amogela.